Ditlhotlhwa tse di kwa godimo di ba kgaola mo tsa botlhokwa tsa go batla tiro mme ebile di tsenya mo mading a bone a a seng kalo, go tlhoka kitso ka dilo di le dintsi di le mo di-inthaneteng, dithuto tsa go ka ikatisetsa.

Ke dirisa e e bidiwang fibre, ke makgolo a le mane ka kgwedi, ga ena selekano, e bereka sentle bosigo le motshegare ebile ga e sokodise. Ke tlhophile yone ka tlhwatlhwa ya yone e le kwa tlase ebile e kgonang go tsenya le batho ba le lesome e sa kgaotse.

E e tshwanang le yone ya fibre e ke ntseng ke e dirisa, tlhwatlhwa ya teng ke makgolo a le mane. Ke e dirisitse lobaka lo lo ka lekanang le kgwedi mme ebile ga e kgaotse mo magareng. Fa motho a batla go reka e e tshwanang le yone e ke e dirisang, o tshwanetse a lebelele ka mokgwa o e dirang ka teng mme ebile e sa kgaoletse, go sa kgathalesegeng gore ke nako mang.

Three hundred gigabytes ke ka rata gore e tsene mo tshimologong ya kgwedi e nngwe le e nngwe.

Ke kgopolo ya rona gore five G e tla fetola tsela e re dirisang tshedimosetso ya mogala ka yone ka tsela e kgolo. Go lebelela diteng tsa lebelo, go lebelela divideyo tsa boleng jo bo kwa godimo le ditshameko tsa inthanete tse di tlhokang go diega ga go tlhole go na le bothata. Tlholego ya five G e tla solegela madirelo a a farologaneng molemo thata ka go a naya tsela ya go tlhama dilo di le dišwa le go tokafatsa ditsamaiso tsa tlhagiso ya ditiro.

A ka ya kwa lebenkeleng a fitlhe a ba bolelele gore o batla data kgotsa a reke mowa a o fetole data, ka tsela eo fa a fetsa go e tsenya a ka kgona gore a ka kgomagana le ba losika le ditsala tsa gagwe.

Ga e fedile ga go sepe se ke ka se dirang kwa ntle le gore ke tsamaye ke ye go reka e nngwe mme morago ga foo, nka netefatsa gore ke e dirisetsa dilo tse di leng botlhokwa fela le gore fa ke sa e dirise ke e tswalele gore e seke ya ija.

Fa ke ya kwa lebenkeleng, ke reka data, ga ke reke mowa ebe ke o fetola ke o dira data ka gonne ka matsatsi a mangwe fa o reka mowa, pele ga o ka o fetola o fitlhela e setse o setse o jegile, mme fela fa o rekile data e tsena e ntse jalo, mme ebile e go bolokela madi.

Nnyaa, nka se kgone go mo aroganyela e ke nang le yona ka go se tsela e go kgonegang ka yona. Mme fela se nka se dirang, ke gore ke mo rekele data e be ke mo romelela yona, le ene a nne le ya gagwe.

Dithulaganyo tsa data tsa mogala wa mo seatleng di setse di fetoga mo isagong, mme ebile dithulaganyo tsa data di setse di fetogela ga golo mo go se di sa lekanyediwang. Ke tsone tse batho ba bantsi ba fetogelang mo go tsone mme di ba ama thata mo di tlhwatlhweng. Mme fela, tse di bonagalang di le botoka ke tsa fibre tse o patalang gangwe fela mo kgweding.

Tiriso ya megala e botlhajana, e siame thata go ka dirisiwa ke baithuti ka e ba thusa segolobogolo ka dilo tsa sekolo tse ba di fitlhelang mo di-inthaneteng, mme ebile e ba thusa go oketsa kitso ya bone.

Thekenoloji ya AI e ama dithuto tsa ditheo tse dikgolwane ka ditsela tse dintsi. E tlhama menyetla e mešwa mme gape e tlisa dikgwetlho. AI e ka tlhabolola thuto go ya ka ditlhoko le mekgwa ya moithuti mongwe le mongwe.